Modianyewe o tsebahalang e le katiba ya Sesotho. Ke katiba e ntle haholo ho tshirelletsa letsatsi ebile ha e etse motho a fufulelwa haholo ka ha e sa o tiise mona hloohong hobane e sa kenywa rekere jwalo ka katiba tse ding tsa sekgowa tse tlwaelehileng. Matjhaba a mang a sitwa ho utswa mofuta ona wa katiba ka ha ho tsebahala e le katiba ya Sesotho. Lebaka ke hore o nkile sebopeho sa thaba ya Qilwane, yaba batho ba bopa katiba ena ba ipapisitse le sebopeho seo mme hohle moo o yang teng batho ba tseba katiba eo e le katiba ya Sesotho. Le kajeno re ntse re rata katiba eno ka ha e kgona ho kgabisa ha bobebe, o ka e kenya mebala e fapaneng le mekgabiso e meng mme e ntle.

Taba ena e bakwa ke ho kgesana, le hore ha re rate hore re ka nka nako ya rona ra ithuta hore na meetlo ya batho ba bang bohlokwa ba yona ho bona ke efeng mme ka hona ebe ra kgesana re etsa dintho ka tsela eo re batlang hore di etswe ka teng.

Fashion-e ena ha e tlisa tekatekano hohang ka ha bo ntate e tla dula le bontate, bomme e dule e le bomme mme ha e sebetse, ha e tsamaisane le dikano tsa ka hohang. Re lokela ho hlomphela bomme hore ebe bomme, mme re hlomphele bontate hore ebe bontate. Ha hona mohlang ho ka ha ebang le tekatekano moo.

Ke rata motoho o tjhesang, o nepotsweng, o mosootho, ke o tshele tswekere hamonate jwale o be bonojana, o ska wa tiiya haholo. Ke o rata haholo ha o le jwalo.

Tsela eo ditaba tsa mahadi di etswang ka teng ke tsela eo ke e tshehetsang haholo ka ha ho kopana ho ausi Matshidiso le abuti Diphapang ha ho kopanye bona feela, ho kopanya malapa. Ke tsela e ntle ya hore malapa a tsebane a etse dintho mmoho, mme a tlwaelane. Ke moo batjha bana ba tla tlwaelane ho tswa malapeng a mabedi a fapaneng le bana ba tlwaelane, le batswadi ba tlwaelane. E re nakong eo bophelo bo se bo tswellapele ha ho ba le mathata e skaba ke hona jwale malapa a qalang ho kopana a tsebana ebe le hore ba se ile ba ka ba kopana pele nakong eo ho hlabiswang bohadi, ho ile ha ba monate, ho jowa nama.

Seemo sena se ka rarollwa ka hore Morena a utlwisise hore ha se yena wa ho qetela ya nang le puo hona le batho ba ka hodimo ho yena, mme ke le moeletsi wa Morena nka mo beha fatshe ka mo hlalosetsa hore tjhehe hona le batho ba ka hodimo ho wena. Jwale ka ona makgotla ao, ha motho a sa kgotsofala a ntsa na le tokelo ya ho ya lekgotleng la ka hodimo. Le wena feela jwalo, o tshepetswe ho etsa moo o entseng teng, empa ha motho a sa kgotsofala, o na le tokelo e jwalo mme ha se hore motho ya jwalo o kgahlanong le wena o le motho o empa a lelekisa seo e leng sa hae, e leng toka.

Ha sa apeswa diphahlo tsa kgale hobane jwale o fetotse leqephe le letjha bophelong ba hae, moo teng e seng e se moshemane, e seng e le monna.

Jwalo ka banna, banana le bona ba ya lebollong moo teng ba fetohang basadi teng. Ba rutwa ka bophelo ba bosadi le maikarabello a bona e le basadi ho tloha bongwananeng.

Bohlokwa ba ho sebedisa risepe ya setso dijong tseo re di jang letsatsi le letsatsi ke hore risepe ena ya setso ena le melemo e mengata haholo. E na le matswai a ikgethileng a seng a sa fumanehe dirisepe tse seng tsa setso. Ho wa tsebahala hore na kgale kwanana batho ba ne ba hloka eng hore ba phele bophelo bo botle, mme melemo eno e patuwe ka hara dirisepe tseno tsa setso tse seng re sa di sebedise haholo.

Ngwana ya sa tloswang kgutsana ya motswadi o ba madimabe haholo, o hlahelwa ke ntho tse sa hlaheleng batho ba bang. Ka nako e nngwe o fumana a le pelo e kgutshwane kapa a le pelo e mpe.

Tjhehe, sena ha se etsahale ka ha batho ba lebala le lesweu ba ntse ba sa ikuke ba lekana le rona. Le ha o fihla ditshebelletsong ba ntse ba sebelletswa pele ho rona ebile ba fuwa tshebelletso e ntle ho feta ya rona. Se seng se bakang sena ke hore ba ntse ba na le tjhelete eo e sale ba e etsa ka nako ya kgethollo mme ka tjhelete eo ba ntse ba kgona ho ka reka ditshebelletso tse fetang tsa rona.